Rapolasi o tla tshwanela ke hore a kgothole le hola le holang le bolayang poone ya hae, hobane ha sa le kgothole le tlo bolaya poone ya hae ho tswela pele.

Ha nngwe kapa ha bedi selemong sehwai se lokela ho sheba bophelo ba mobu wa sona ho etsa bonnete ba hore mobu o ntse ole maemong a matle, le ho etsa bonnete ba hore mobu o tla tswela pele ho etsa dijalo tse ntle.

Ke fumane hore polasing ya ka, ho se ho na le lefu lena la Food and Mouth Disease FMD jwale hore re thibele hore tshwaetso ena e ate ho ya ho diphoofolo tse ding tsa ka tse sokang di fumana tshwaetso ena ke hore tse seng ke fumane ebile ke na le bonnete ba hore di se di fumane tshwaetso ena ke di kwale di le di sakeng tsa lona, tse ding e di seke tsa kopana ho hang le tsena tse seng di fumane tshwaetso ho etsetsa hore di seke tsa fumana tshwaetso ho tsena tse seng di fumane.

Afrika Borwa ke setjhaba sa merabe e mengata, morabe wa batho ba batsho le morabe wa batho ba basweu. Ha kgathallatsehe ka mmala hore o mosweu kapa o motsho, ha fela o le motho ya hlahetseng ka hara naha ya South Africa kapa ka hara naha ya Afrika Borwa. Re re o mo Afrika Borwa ha e kgathallatsehe hore o mosweu kapa o motsho empa ha fela o hlahetse ka hara naha ya Afrika Borwa re o bitsa ka hore o mo Afrika Borwa.

Ka hare ho Afrika Borwa hona le sebaka se bitswang ka hore ke Ceres ba bang ba se bitsa ka hore ke di-joining. Moo e bang ho na le dijalo tse ngata tse kgolo. Basebeletsi ba teng wa fumana, bakga dijalo tseno tse kang bo maapole di eiye mo e bang ba di romella dikampaneng tse kgolo kapa ba di rekisetsa dikampaneng tse kgolo jwale hangata batho ba e ba re dijalo tsa mo di ntle haholo ebile di phetse hantle ebile di ya jeha.

Ke rata ho pheha dijo tse ka reng bo papa ka nama le gravy e bang ke tamati e kopantshitsweng le eiye, le papa ka lebese le rekuweng shopong e seng le homuweng kgomong, hape ke rata ho o pheha di aha mmele ka matsatsi a ka reng bo Sontaha di aha mmele tsena ka sekgowa ba di bitsa salad e be ke kopanya mefuta e mengatanyana ya di aha mmele nqeng e one ka nama le rice.

Di ngata haholo dintho tseo re ka di etsang ka letlalo la diphoofolo, ho etsa mohlala ka letlalo la nku ka boya ba nku re kgona ho etsa di jeresi , ka letlalo la teng re kgona ho etsa dieta, ka letlalo la kgomo le teng re kgona ho etsa dieta re kgona ho etsa diphahlo dintho tse aparwang.

Ke tlo leka ho buisana le bona hore ke ka lebaka lefe, ha ba nahana kapa ha ba dumela hore ha ke ba lefe tjhelete e lekaneng. E be re ya Labour moo re tlang ho kgona ho eletswa ke batho ba sebetsang teng ba molaong hore ba re jwetse hore na motho ya sebetsang nako e itseng o lokelwa ke patala ya bokae?

Ho laola bophelo bo botle ba diphoofolo ka hara Afrika Borwa ho kenyeletsa dintho tse ngata tseo ka reng ho entwa ha diphoofolo ho fokotsa tshwaetso eo e ka di fumanang ho tswa diphoofolong tse ding, kapa ho tswa dinthong tse ding tseo e ka ditshwaetsang, phepo e ntle. Diphoofolo di tlamehile di febuwe dijo tse hantle tse ahang mmele ya tsona. Bodulo diphoofolo di tlamehile di behwe sebakeng se hantle, se bolokehileng seo se ka se fumaneng tshwaetso e ngata.

Mahe ana a mangata ao ke nang le ona ke tlo a rekisetsa di-company tse kgolo kapa dishopo tse kgolo tse rekisang dijo dishop tse kareng Shoprite, Spar, Okay Grocery le tse ding tse ngata ke tlo ba rekisetsa tsona, ke tlo ba rekisetsa wona ho etsetsa le bona ba ithekisetsa dishopong tsa bona ka ho fapana.

Naha ya rona e ile ya nkuwa ke maburu a tswang dibakeng tse kareng bo Netherlands. Ba re fumana re ituletse ka kgotso naheng ya bo rona. Ba fihla ba re lefatshe lena ke la bona.

Sonoblomo e sebedisetswa mabaka a fapaneng e bile mabaka a mangata a mang e leng ho tlosa tshila ho diphoofolo ho etsa dijo, ho etsa oli.

Eya, nna ke bona e leng ntho e lokileng bakeng sa maphelo a bona. Ka hobane Afrika Borwa ha e sa tshwana le pele, ha e sa na mesebetsi, ha e sa na menyetla bakeng sa batjha le batho ba baholo. Batho bongata ha ba ya di toropong tse ding, ba siya naha ya bo rona e be e le taba ya hore ba lo batla menyetla e tla tswellisa maphelo a bona pele e tla bafa menyetla ya hore ba tswelelle bophelong, ba tle ba etse maphelo a bona a be monate. Hona le hire ebe re dula ka hare ho naha e senang mesebetsi e senang le menyetla.

Ho bohlokwa haholo ho tseba ka tsa temo kapa ho tseba ho lema hobane hore thusa ka ho tseba dijalo tsa rona, dijo tsa rona ebile ho tla re thusa ka hore re je dijo tse tswang mobung hobane matsatsing ao re phelang ho ona re jeswa dijo tseo e seng tsona tseo ba di hlabang ka di ente hore di hole, e seng dijo tse tswang mobung ka botsona.